Ezinye zeengxaki okuthi kujongwane nazo kukubukela iinkqubo ezikhuthaza ubundlobongela ngokuba abanye abantu bazibukela bakugqiba bayozenza ekuhlaleni.

Ndingadandatheka kakhulu. Loo nto ingandikhupha kakhulu emoyeni ngokuba umsebenzi kuzawube kumele ungenile. Kodwa ke emveni koko kunganyanzeleka ukuba ndiphinde ndizame enye indlela yokuba ndifumane enye idatha ndikwazi ukukhawuleza ndiwuthumele umsebenzi lowo ufunekayo.

Ndingaqale ndimbuze into yokubana usebenzisa oluphi uhlobo lwenethiwekhi kwaye ndimbuze ufuna idatha engayemalini okanye engakanani ndandule ukumnceda.

Tshona kamnandi apho ingoma kaAmanda Black ethi Amazulu chungcembe ukuya kwintsimbi yesibini. Uhleli naye ke umsasazi wakho wesikhululo sakho osithandayo ohamba ngegama lika-MBK ndithembe ke uba uyalonwabela usuku lwakho lwanamhlanje lwangoLwesibini. Ke ngoku masijonge ingoma elandelayo kaNathi Mankayi ethi Nomvula.

idatha, idatha endiyisebenzisayo yi-five hundred megabytes ngosuku. Into eyenza ukuba ndisebenzise idatha engulo mlinganiselo ngosuku kungoba ndiyichitha ekukhangeleni imisebenzi njengomntu ongasebenziyo kwaye ndiyakwazi nokusetsha eminye kuFacebook. Umzekelo lona weWay With Words ndiwubone kwabanye abantu kuFacebook. Kwaye ndikwasebenza nakwezinye ii-sites ezenza imali online.

Bendinokuyonga kakhulu ndisebenzele into yokubana kuthi kuphela inyanga nayo iphele nenyanga leyo ukuze ndikwazi ukukhangela imisebenzi nezinye izinto ezibalulekileyo.

Ndingenza isayithi apho ezokwazi ukukhusela abathengi noosomashishini ukuze bangakwazi ukufumaneka kwi-scammers.

Ukuba khona kweWi-Fi yasimahla ezitopini zebhasi andicingi ukuba ngumbono omhle lowo ngokubana loo nto ingeza neengxaki ezinintsi ezifana nokuba abantu bangatyhudisana kube khona abakhweli kube khona abaze kwiWi-Fi leyo. Loo nto leyo ingadala iingozi kungafumaniseka uba abanye bayatshayiswa kwaye abaqhubi bezithuthi ezo bangasebenza kakubi ngenxa yokugcwala kwabantu kwisikhululo ezo.

Ngeke indiphathe kakuhle loo nto leyo. Ingandiphatha kakubi kakhulu ngokuba ingenza uphazamiseko kumagumbi okufundela. Bangakwazi ukuyiva into abayihlohlwayo ngootishalakazi abo basemagumbini wokufunda ngalo mzuzu. Kwaye naba baselayibrari babukele iividiyo nabo ingabaphazamisa ngoba angekhe babe nalo ixesha lokufunda nokujonga izinto ezidibene nesikolo nezifundo zabo. Loo nto ingakhokhela ekubeni bangakwazi ukuphumelela ezifundweni.

Idatha ibiza kakhulu kwaye andiboni ikhona inethiwekhi engathi ibhetele kunenye, ziyafana zizonke. Ngokuba into edala uba nditsho kudala ndizama ukutshintshatshintsha inethiwekhi ndithi ndibaleka kwenye kuba ibiza kakhulu idatha nditshintshele kwenye.

Bendingabhala ngomdlalo webhola ekhatywayo ngokuba ngowona mdlalo ukhoyo apha ekuhlaleni. Ngowona mdlalo uxatyisiweyo lulutsha olungabafana. Eminye imidlalo ayikho kwaye akukho mntu ubonakalisa enomdla kuyo.